Timhaka leti nga ni khumba swinene eka xiyanimoya le ta ku ku na vuvabyi, vuvabyi lebyi bya mukhuhlwana loku tikaka swinene nakona vahaxi kumbe vafambisi va xiyanimoya lexi vitaniwaka JCR FM na Hlulani a va vula leswaku vuvabyi lebyi byi tele ngopfu nakona a ku na nsivelo wa byona a ku na mirhi ya byona vanhu a va fanele va ti hlayisa vanhu vambala ti mask loko va huma endzeni ka tiyindlu, vanhu va nga tsontswani, vanhu va tshama endhawini leyi nga kahle, endhawini leyi va nga ta ka va nga ha khomiwi hi mukhuhlwana.

Loko u lava ku tirhisa Wi-Fi u ya eka setting eka foni ya wena u choose-a Wi-Fi then u yi endla yi va on u choose-a Wi-Fi leyi u yi lavaka, u ba password, u connect-a hi loko u va se u tirhisa Wi-Fi ya wena kambe loko u lava ku tirhisa tablet kumbe swin'wana kumbe laptop u ya ka Wi-Fi u choose-a network leyi u yi lavaka u ba password loko yi laveka, u ba connect. Hi sweswo matirhiselo kumbe mahlanganiselo ya Wi-Fi.

Ku tsemiwa ka gezi swi khumba vuhlanganisi bya Wi-Fi hikuva ku va ku nga ri na network nakona u nge koti ku endla swilo eka inthanete hikokwalaho ku tsemiwa ka gezi swi khumba network kumbe mafambiselo ya network ya nga ha vi kona nakona swi khumba kumbe swi endla leswaku tintambu to karhi kumbe netiweke yo karhi yi nga ha endli hikokwalaho ku tsemiwa ka gezi swi khumba vuhlanganisi bya Wi-Fi hi xiyimo xa le henhla hikuva munhu a nge he koti ku endla nchumu kumbe network yi nge he koti ku perform-a kahle tanihileswi a yi perform-isa swona eka mikarhi leyi leyi nga hundza a ku ri na gezi.

Switandzhaku swo tirhisa bangi inthanethe hikuva va nga yiva vuxokoxoko bya wena, va tirhisa u nga lahlekeriwa hi hi mali ya wena eka akhawunti kumbe va nga kuma password ya wena va kota ku nghena eka swilo swa wena kumbe u nga lahlekeriwa hi mali ya wena hinkwayo kumbe u nga lahlekeriwa hi vuxokoxoko bya wena naswona u nga va ka risk ya ku yiviwa ka ka nghohe ya wena leswaku yi tirhisiwa swa vubihi nakona u nga endla leswaku u u hakela swilo swa wena late hikuva security ya kona yi bihile swinene.

Vanhu va nga papalata leswaku va nga xisiwi hi vayivi vo tirhisa swihangalasamahungu hi ndlela leyi, va tirhisa swihangalasamahungu leswi va swi tivaka leswi tiviwaka hi mani na mani, leswi swi nga toloveliwa hi mani na mani, leswi swi tiviwaka hi mani na mani, leswi un'wana na un'wana a tirhisaka swona eka manguva lawa, leswi vanhu hinkwavo va tirhisaku swona, munhu a nga twi va ku kuna swihangalasamahungu xin'wana a wela kona, vanhu a va tirhisa swihangalasamahungu leswi nga toloveleka leswi tivekaka ku swihangalasamahungu leswi a swi na vuxisi nakona vanhu va nge xisiwi eka swihangalasamahungu leswi vanhu hinkwavo va kumeka va swi tiva leswaku swihangalasamahungu leswi a swi na vuxisi.

E-e tindzimu hinkwato a ti tekeriwi enhlokweni loko swi fika eka mavonakule, ndzi vona leswaku eka mavonakule ku na ndzimi yo nkarhi leyi fambisiwaka emahlweni kambe tindzimi letinwana a ti famberisiwi enhlokweni kumbe a ti tekeriwi enhlokweni, hikuva vatlangi va kona lava vulavulaka ndzimi ya ka kona i vatsongo nakona loko va endla switori kumbe ti-soap-i to tala va tata ndzimi yin'we ntsena kambe letin'wana a va ti tati.

Mhaka yo tirhisa WhatsApp ku rhumela mahungu, yi na mbuyelo wukulu eka manguva lawa hikuva munhu a nga tiva mahungu ya le kaya a ri exilungwini, kumbe yi hatla yi fambisa mahungu hi xihatla ku tlula mapapila lawa a ya tsariwa khale. WhatsApp yi fambisa mahungu kwala na kwala munhu a nga kuma rungula ra le kule a tshamile hi nga foyinelanga na nga na ku foyinelana, yi antswisa swilo hikuva eka masiku lawa a ha ha xavi na ti-airtime hi foyinelana kambe ku tirhisa WhatsApp swi va swi hi pfuna swinene ku fambisa marungula.

Swiyanimoya swi pfuna vaakatiko leswaku va tiva mahungu ma le tikweni kumbe ma matikomambe kumbe matiko ma le kusuhi lama a ma tumberile, kumbe lama a va nga ta ka va nga ma tivi loko va nga ri na xiyanimoya. Na kona xi tlhela xi pfuna vachayeri leswaku va chayela hi vukheta emapatwini yo karhi, na kona xi tlhela xi pfuna vanhu lava nga lahlekeriwa hi varhandziwa va vona, leswaku va va kuma hi xihatla hikuva va ta tivisa eka xiyanimoya leswaku ku lahlekile munhu wa ku mbala swibye swa so kumbe wa muxaka wa so, van'wana va ta kota ku foyinela xiyanimoya xo xa lexo va vula leswaku munhu hi n'wi vonile, kumbe e-e. Xiyanimoya xi tlhela xi pfuna leswaku vana va kota ku hungasa.

Mhaka yo tirhisa khomphyuta ku va u dyondza, hala tlhelo ku nghena swinavetiso swi onha moya wo dyondza wa munhu hikuva munhu u ta teka miehleketo ya yena a yi yisa eka xinavetiso xo xelexo a nga ha koti ku hlaya kumbe ku endla leswi a swi endla swa tidyondzo eka khompyuta, u ta veka miehleketo ya yena eka xinavetiso xo xolexo, kumbe a hela moya, kumbe a nga ha ri na moya wo hlaya kumbe wo endla swa tidyondzo loko a karhi a vona swinavetiso, hikuva swinavetiso swin'wana swi koka matihlo ya munhu, hi ku swi vona kunene munhu a nga ha koti ku va eka xilo xin'we hi nkarhi wun'we.

Ndlela leyinene yo xava airtime exikarhi ko ya emavhengeleni na ku ti xavela hi cellphone, ni vona leswaku ku ti xavela hi cellphone swa olova swinene, nakona loko u xava hi cellphone a yi engeteleriwi loko u xava emavhengeleni ya engeteleriwa nakona mpfhuka wo ya emavhengeleni wukulu swinene. Loko u ri karhi u lava ku tirhisa airtime swa xihatla, ku ya emavhengeleni swi lehile swinene, kambe hi cellphone u nga hatla u xava airtime ya wena u kota ku ti nghenisela efonini ya wena loko ku ri na swa xihatla.

Tindlela to to hunguta ku tirhisa data yo tala i ku va u nga nghena ngheni ka swilo leswi lavaka data yo tala, kumbe leswi engetelelaka ku tirhisa ka data ya wena efonini ya wena, kumbe u seta warning ya data leswaku yi tima data loko data leyi u nga yi seta yi fikelela hi siku kumbe hi vhiki. Eka ndlela yaleyo u nga hunguta ku tirhisiwa ka data efonini ya wena kumbe u tirhisa data hi vukheta.

Ntirho wa mahungu lama kandziyisiweke ematikweni ya ha hluvukaka, hileswaku vanhu vo tala va ta kota ku tiva swileswi humelelaka etikweni kumbe matiko mambe. Nakona va nge hundziwi hi nchumu kumbe va nge hindziwi hi mahungu mo tala matiko leyi ma fanelaka ku va ma tiva.

Katsa ka xidigitali ku hambana ngopfu na ku ringana ka xidijitali, hikuva marito man'wana ku nga va ma ri mona, kambe xidijitali swi endla leswaku vanhu va tivonela henhla, nakona va tiva matirhiselo ya kahle kumbe matirhiselo lamantshwa ma thekinoloji.

Mahungu lama kandziyisiweke ma pfuna ngopfu ku aka ku titwa ka vaaki, hikuva van'wana a va na tifoni ta inthanete hikokwalaho loko mahungu ma kandziyisiwile ma endla leswaku vaaki va tiva mahungu mo tala ma tiko kumbe matiko .

Tihakelo leti fihliweke ndzi faneleke ku ti languta eka pulani ya data, ni leswaku data yi na masiku mangani na kona, loko yi herile va ha ta ni tekela mali na, kumbe i ya masiku mangani.

Ina ndzi nga tirhisa data top-up ya mina loko ndzi ri karhi ndzi famba, hikuva yi tirha kun'wana na kun'wana a yi fani na Wi-Fi.

Ina ndzi nga avelana akhawunti ya mina ni van'wana hikuva yi va yi tele, nakona ndzi nga ka ndzi nga heti nakona na pfumeleriwa leswaku ndzi tirhisa na van'wana lava ni va lavaka, kumbe ku nga va maxaka, vanghana kumbe van'wana na van'wana lava ni va tsakelaka.

Ku byi khumbile swinene hikuva ti-journalist-i to tala a ta ha kumi nkarhi kumbe a ta ha kumi ti-gig, kumbe mintirho ya ku hlaya mahungu.

Mahungu lama kandziyisiweke ma thyakisa mbango, hikuva laha hi tshamaka kona ku va ku thyakile hi maphepha hikokwalaho a ma hlayisi mbango ma thyakisa mbango.

Va nga endla leswaku va kuma ya ntsengo lowu va fikelelaka wona hikuva mintsengo ya kona yi hambanile, va nga kuma ntsengo lowu va fikelelaka wona hi nkarhi wolowo.

Nkoka wa vuyimberi hileswaku wu tsakusa ndhavuko nakona vanhu va kula va kha va tiva ndhavuko, nakona vunyanyuri byo tala byi tsakisa vana, nakona vana va nga suka eswitarateni va tshika ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hi vunyanyuri bya vuyimbeleri.

Ina swa ha fanerile leswaku maphephahungu ya va kona, hikuva a hi vanhu vo tala leswi va tirhisaka xidijitali nakona va nga na riqingho ku na vanhu lava va nga laviki riqingho kambe va lava phephahungu hi roxe, nakona van'wani tiqingho ta inthanete a va na tona.

E-e ku cincela eka pulani leyintshwa a swi khumbi ku hela ka data ya mina ya sweswi, hikuva yi ta tshama yi ri kona yi kala yi hela.

Nxavo wa data wu le henhla swinene, nakona vanhu va tirhisa data hi xiyimo xa le henhla swinene. Vanhu vo tala va tshama va ri ku xaveni ka data hikuva matirhiselo ya vona ya data ya le ka henhla swinene, nakona ntsengo wa kona wa durha swinene kumbe wu le henhla swinene. Nakona data ya kona yi va yi ri ntsongo hi ntsengo wa le henhla swinene.

E-e ku cheriwa na data a swi fani na pulani ya data ya nkarhi na nkarhi, hikuva data yo cheriwa yi hatla yi hela, kambe pulani ya data a yi heli kumbe a yi hatli yi herile kumbe yi va yi tele ku tlula loko yi cheriwile kunene.

Wo veka ndzingano wa siku na siku eka Wi-Fi ya wena, i leswaku ndzi nga kota ku endla xin'wana na xin'wana hi nkarhi wa mina lowu ni wu lavaku, hikuva data eka masiku lawa ya durha, nakona vanhu vo tala a va yi fikeleli. Kambe Wi-Fi yi endla swilo swi olova hikuva u yi hakela hi n'hweti nakona u nga yi tirhisa hi leswi u swi lavisaka xiswona.

Loko munhu a vekele password eka Wi-Fi ya wena, i leswaku a hi munhu un'wana na un'wana a nga ta kota ku khoneketa eka Wi-Fi yoyaleyo nakona u nga tirhisa Wi-Fi ya wena hi kurhula.